Fa data ya me e ka fela pele ga nako, nka bona gore ke ya go reka e nngwe, mme go netefatsa gore e bolokegile, ke tla e tima ga ke sa e dirise.

Dikgang tse e seng boammaaruri di ama batho maikutlo ka tsela tse di farologaneng. Batho ba ka go tlhoya, o ka latlhegelwa ke madi, wa latlhegelwa ke mmereko, ebile o ka latlhegelwa ke kamano ya gago.

Thuso e bagodi ba ka e amogelang ka go ka itse go dirisa megala ke gore ba bone ya go rutiwa gore megala e dirisiwa ka tsela e e ntseng jang. Go na le megala e e tlhaeletsanang mme e le bonolo go ka diriswa ka thekenoloji ya segompieno. Megala eo e kgona gore e bue, e kgona gore e leletse motho ka go bua leina la gage fela.

Mafaratlhatlha a segompieno a tlhaeletsano a amile boleng le dipoelo tsa mananeo ko di baesekopo le mafelong a go itisa, ka tsela ya gore bontsi jwa batho bo dirisa megala ya letheka le di-laptop go lebelela dibaesekopo.

Nka thusa batsamaisi ba kwa moseja gore ba tshwanetse ba ikgolaganye le batho ba ba maleba ba ba tlhalosetse le go ba ruta ka setso sa rona. Ba ka ikgolaganya le magosi gore ba ba tlhalosetse gore setso sa rona sa mo Aforika Borwa se bereka jang le gore se tswa se le kae. Le badiragatsi ba mo lwapeng ba ba nang le maitemogelo a go bapatsa diterama tsa setso tsa mo nageng ya rona.

Tlhotlheletso tsa dipuisano tsa seromamowa ke gore o ka ithuta dilo tse o sa di itseng, o ka itseela ka tsebe mo bathong ba ba buang ka megopolo e ba nang le yone ka puisano. Metswedi ya dikgang tse di tlwaelegileng ga e na dikgang tse dintsi mme e ka thusa ba ba sa itseng. Go mosola thata go rotloetsa dipusisano tsa dikgang tsa selegae ka gore ke botshelo jo re bo tshelang le maitemogelo a letsatsi le letsatsi. Manaane a dipuisano a thusa batho ka gore moreetsi o kgona go ntsha maikutlo a gagwe kwa ntle le go atlholwa kgotsa le go rogakakiwa.

Dilo tse nka ratang go bona di dirisiwa tse dišwa ke gore bana ba rona segolobogolo ba ba tsenang ko dikolong tsa mo magaeng ba sa tlhola ba rutiwa ka tsela ya go kwala ko chalk board. Nka rata go bona ba dirisa di-laptop mo dithutong tsa bone.

Dilo tse di diragadiwang mo thelebišeneng di na le seabe se se ntsi ka gore bana ba segompieno ba latelela go dira dilo tse di tswileng mo tseleng, ka jalo thelebišene e ba rotloetsa le go ba ruta go dira dilo tse di seng mo molaong mo setšhabeng.

Megala ya letheka mo nakong ya segompieno e gore dikamano tsa mo lapeng di nne teng ka tsela ya gore ga go sa tlhole go nniwa, go tlotliwa jaaka nako ya maloba. Se se baka le gore bana ba rona ba seke ba kgona go bua le rona ka dilo tse di botlhokwa mo matshelong a bone. Ga go sa tlhole go tshamekiwa, go itumelwa jaaka bogologolo go ne go dirwa mo malapeng a a farologaneng.

Setegeniki se tshegetsa barutwana ba ba nang le bokoa ka go ba neela tsela ya didiriswa tsa thuto go rotloetsa go buisa, le go ba naya maitemogelo a go ithuta a a ba siametseng. Thekenoloji e e thusang e e jaaka di-screen reader le software e e fetolang mafoko go nna puo.